Ke ile ka ka iphumana ke sebedisa tjhelete ena ya tekano, ka hobane koloi e ile ya robeha, mme ke se na tjhelete eo ke e bolokileng. Yaba ke tlameha ke kadime moo. Empa taba eo ha ke e rate hobane jwale ha ke kgone ho e patala hantle.

Ke etsa bonnete ba hore ha ke thotse tjhelete ha ke e hule kaofela. Ke siya tjheletenyana moo account-ong eo, e tla dulang e shebile hore ha moputso o tlang o kena, o fumana ho ntso ho na le le selonyana moo account-eng eo hore e se ke ya kwalwa.

Ke na le kgwebonyana moo ke rekisang dintho mo ke kgonang ho thola tjhelete teng. Empa ka dinako tse ding kgwebo ena ha e tsamaye hantle mme ke qetella ke kadimme tjhelete bathong.

Banka e hlahloba hore na tjhelete ya hao e sebetsa jwang. Hore na o reka dijo ka bokae le hore na o hlokomela bana jwang. O patala di-school fees le dintho tseo jwang? Ebe ba a kopanya ba bona hore bokgoni ba hao ba ho kgona ho patala bond-o ha kgwedi e fela hore na bo teng na.

Ke tseba batho ba bangatanyana bao ba sebeditseng botjheng ba bona mme ha ba tsofetse be ba se na tjhelete. Empa boholo ba batho ba na be ke ba tsebang ba ne ba sa kgole tjhelete e ngata mesebetsing ya bona. Ba ne ba keke ba kgona ho bolokela botsofadi le ho hlokomela malapa a bona ka nako eo. Ba bang ba bona ba hlokomelwa ke bana ba bona, ha ba bang ba fumana modende, e leng pension ena ya mmuso. Empa ba bang bona, ba ne ba sebetsa mesebetsi e hantle mme botsofading ba bona le ha ba se na tjhelete e kalo ba ntse ba na le pension-e ya mesebetsing ya bo bona moo ba neng ba sebetsa teng botjheng ba bona.

Ke ne ke tla fetola tswala e batho ba e patalang ha ba kadimme ditjhelete, hobane dibanka ha ngata ba fa batho tswala e ngata tjheleteng ya bona. Mme o fumane hore ba patala tjhelete e ngata ka dilemo tse telele, ha ba kgone le hore ba tswe sekolotong.

Nna le ngwaneso re kile ra nkela motswadi wa rona insurance tsena tsa lefu ho mo sireletsa. Mme ra patala ra patala ka dilemo. E itse ha motswadi a se a hlokahetse jwale ha re tlameha hore jwale re thole tjhelete ya ho mo boloka, ba bolela hore ba tlo lefa a le mong wa rona hobane ba ke ke ba patala setopo se le seng habedi. Empa dilemo tsena kaofela ha ntse re patala, ha ba ka ba ka ba re bolella hore re ka se patalle motho a le mong re le babedi. Empa ha lefu le se le hlahile, tsietsi e se le teng, ho so thwe setopo se le seng se ka se patalwe habedi.

Hangata sekoro sa ka ke se sheba ha ngwe ka selemo. Sekoro sa ka ha se hantle ka baka la tlhokeho ya mosebetsi nako e telele, mme ho na le dintho tse etsang tse mpehang ka mosing moo. Ha nka ka nka sekoro sa ka ke batla hore ke fumane credit card nka se nka se e thole hobane ha se hantle haholo.

Ee motswalle kgomo e wetse ka mona bana ebile ha bana dijo. Ke kopa ha o ka nromella tjhelete feela moo. Le ha o ka e kenya Shoprite ke tla e lata. Kapa wa nromella yona ka e-wallet-e, Ke tla e lata ATM-ng. Wa tseba hore ha kena account ya banka.

Motswalle kenyetsa nkgono tjhelete feela moo. Ae kenya o ka nna wa e kenya mabenkeleng a tshwanang le bo Spar, Pick n Pay kapa Shoprite. Mme teng moo o tla thola token e leng molaetsa founung ya hae, mme wena o tla mo romella PIN eo a tlamehileng a late tjhelete ho yona mabenkeleng ao a kea e kea boletseng.

Nna account ya ka hore e dule e sebetsa, ke patala feela diranta tse mashome a tsheletseng le metso e mehlano. Mme ke e patala kgwedi le kgwedi. E dula e le teng moo account-eng ya ka hore kgwedi kgwedi le kgwedi account-e ya ka e kgone ho sebetsa.

O ka kgona ho boloka tjhelete ya hao account-ong ya rona e re e bitsang fixed deposit. O ka kgetha hore na o batla ho boloka tjhelete eo nako e kae. O ka nna e boloka dikgwedi tse tsheletseng kapa tse leshome le metso e mmedi, kapa dilemo tse pedi kapa tse hlano. Mme ha ho bonolo hore o ka tla wa fihla wa hula tjhelete eo. Mme o kgona hore ka tsela eo o kgone ho boloka. Ha ho le tjena, tjhelete eo ya hao e tlao e tla o tswalla ho ya ho ya ka nako eo o e beileng mona bankeng ka yona. O tla thola tswala e itseng.